Go itlosa bodutu, go dira motshameko, go rutega, go kopanya batho go tokafatsa maikutlo.

Ee, go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse go tshameka ka namana ka tsela e latelang. Bana le bašwa ba rata go nna mo malapeng go fokoditse tirisanommogo ya mmele bošwa ba fetsa nako e ntsi mo megaleng, le fa go ntse jalo, metshameko ya megaleng e ka oketsa bokgoni jwa tlhaloganyo le boitshwaro, fela go botlhokwa go leka go lekanya go tshameka ka namana le go dirisa megaleng.

Call of duty war zone, Apex legends, Fortnite Rocket league, Valorant, mofuta wa Fortnite ke Battle royale, e kgotsofala ka ditiragalo motshameko o o tsweletseng le diphetogo tsa molefatsheng, o tshameka kgatlhanong le batho ba bangwe online. Rocket league, metshameko ya dikgwele tsa koloi ke mošwa o kgatlha o ikgethile e kopanyang kgaisano le boitumelo. Valorant, Tactical shooter, jaaka Counter strike, leano, bokgoni le tirisano mmogo le setlhopha.

Tshenyegelo ya nako le fensetere ya mafelo, metshameko e e dirisiwang mo didirisweng tse di eleketeroniki e ka tshamekwa nako nngwe le nngwe e le mo lefelong lepe fela, fela fa go na le motlakase le inthanete. Go atoloswa ga mefuta ya metshameko, tirisanommogo ya batho ba ba direng tlhabololo ya bokgoni jwa thekenoloji, metshameko ya se ileketeroniki e rotloetsa tlhabololo mo bokgoning jwa thekenoloji jaaka graphics e kwa godimo, phetogo mo boitlosobodutu mo nakong e e fitileng rotloetse o bone bo itshetlegile thata mo mekgweng ya setso jaaka dipina tsa setso kgotsa dipapadi tsa ntlha.

Se ke se ratang thata ke gore o kgona go tshameka nako e le nngwe le nngwe le mo lefelong lepe fela, se se dirang gore ke rate ke botshepegi le bonolo jwa one, mefuta e farologaneng ya metshameko, go kgona go tshameka le ditsala kgotsa batho ba bangwe ba le kgakala tlhagafalo ya ditshwantsho di modumo ke rata metshameko ya se ileketeroniki ya mogala ka gonne e ntsha bodutu intumedisa mme e dira gore ke kgone go ikgwanyetsa akanya le ba bangwe le go ikhutsa ka tsela e e kgatlhang.

Dilo tse di tlhokegang go tshameka motshameko wa mo inthaneteng sedirisiwa se se tsamaelanang le motshameko smartphone, Tablet, computer kgotsa console, internet e e tseneletseng stable internet connection, akhaonto ya papadi kgotsa setšha, tiriso ya App or game e e siameng, tshepo le botsogo jwa sediriswa. Metshameko e e tumileng ya mo inthaneteng mo di-founung, Free fire, Pac mobile Call of duty, Mobile Legends, Clash of Clans, Fortnite mo di-khomphutareng le le League of legends, Minecraft le Roadblocks mo console, FIFA online, GTA online.

Motshameko o e leng mmamoratwa wa ka ke Free Fire, e ka dira gore o tlwaele o se tlhole o dira ditiro tse dingwe.

Ka gore e ikamanya le inthanete go kgona go tshameka le ba bangwe sediriswa, data, kgotsa Wi-Fi le account-o ya motshameko.

Go ikgogela boitumelo, go itlosa bodutu, le go tshameka le ditsala a batla Wi-Fi e mahala kgotsa a tshameke ka mafelo a go dirisa data e ntsi.

E thusa go ithuta bokgoni jwa boetapele, tirisanommogo le go itumedisa ka gonne go ne go sena thekenoloji le inthanete e e tseneletseng.

Kgokafalo, tshoganyetso ya bophelo le tshenyo ya mahala, go tlhoka mo go lekanyeditsweng go se tsweetswee le go se bolelele dintlha tsa botho.

Ke ka gonne ga ba na inthanete e e tseneletseng kgotsa didiriswa tse di tshwanetseng, Free Fire, Pub, PUBG mobile le Mobile Legend.

Ke ka bopela papadi ya tirisanommogo e kgothatsang botsala le botsalano go tlhoka kgolagano e e tseneletseng ya inthanete le didiriswa tse di siameng.

Dikotsi tsa go tshameka metshameko ya ileketeroniki go dirisa nako e ntsi mo screen, mathata a boitekanelo jwa tlhaloganyo, kgaisano ya maemo a kwa godimo, dikotsi tsa baatlelete mo metshamekong ya setso ma botlana a mmele, kgaisano e e kwa godimo tshoganyetso ya maikutlo, tatofatso ya ditlamorago tse di sa siamang mo batshameking ba E-sports, go tlhoma nako ya go tshameka, go tlhokomela botsogo jwa maikutlo go tlhokomela botsogo jwa mmele tlhokomelo ya go se tsene ka ditshenyegelo tsa data le sebaka tsa go tshameka, go rulaganya dithulaganyo tsa botsogo mo ditlelapong tsa E-sport.